Modianyewe e ne e le sesupo sa borena le matla basothong, ke tsela ya ho bontsha boikgantsho ka setso sa rona. Tsela ya hlompho le ho se lahle meetlo ya rona, hape e dutse e le sehopotso sa tse etsahetseng kgale, sebopeho sa yona se tshwana le thaba qilwane.

Tjhe, batswadi ha ba lokela ho bona social media, ba lokelang ho tseba pele ke batswadi, mme ba lelapa la mohlankana ba ntshe lobola ho kopa le ho kopanya malapa. Sena se bontsha hlompho e seng ho batswadi feela empa le ho badimo.